I-bhaluni payment abantu abanengi bayakhona bona bayiberegise ngombana ibhadeleka msinya begodu iintengo zakhona azikho phezulu khulu. Begodu abantu abanengi bayakhona bona bakhone ukuyibhadala ngesikhathi ngombana uyakhona ukuyihlukanisa ngeendlela ezinengi ukuthi uyibhadele.

Esikhathini sanje esikhathini sanje abantu abanengi bathatha iindawo zabo abahlala kizo baziqatjhise ngombana kunemali esikhathini sanje ukuqatjhisa. Umqatjhiso unemali begodu usuke urhelebha abantu ababuya kude bona bakwazi bona ukuqatjha eendaweni zangapha ngombana esikhathini sanje abantu bangaphandle banengi khulu ngeSewula Afrikha begodu ngibo abenza indawo zomqatjhiso zibe nemali. Begodu benza imali ngombana kubalulekile bona bondle imindeni yabo. Begodu imiqatjhiso esikhathini esinengi yindawo ererhe bona ungafaka imali yakho khona.

Umbelethi umbelethi uyakhona bona ayithathe imalimbolekiswano ngomntwana weskolo ngombana mara abantu abanengi sebabona bona kuncono bona babeke imali. Bakwazi abentwana babo bona masebaqeda isikolo bakhone ukuyofunda namkha umntwana masekaphase kuhle ibanga lakhe letjhumi nambili akhone ukuthi athole isifundazwe esizomfundisa.

Nakalahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali jemde jemude ayenze isiqiniseko bona uyali-blocker ikhadi begodu enze isiqiniseko bona uyangena ku-app efowunini yakhe. Begodu enze isiqiniseko bona utjhinga ngebhanga akhambe ayokuqinisekisa bona akekho umuntu odosa imali yakhe.

I-ballon payment ayifani nemali ebizwa bona yi-deposit ngombana i-ballon payment yimali okhona ukuyiboleka begodu uyibhadale ngesikhathi okhona ngaso wena. Idibhozithi yimali okhona bona uyifake, uyifakele umuntu begodu idibhozithi awukhoni bona uyidose ibuyele emuva.

Umbelethi, umbelethi uvumelekile bona ayiboleke kodwana kuba nesikhathi begodu kuba ne-number le okukosele bona angayeqi ukuthi aboleke imali. Imali esikhwameni yokufunda for umuntu for umntwana masakhulile

Indaba yama-social ngiyibona kuyinto ererhe khulukhulukazi emphakathini emakhaya ngombana bayakhona bona ngo-December babe negrozara enengi. Begodu abanye abathola istokfela semali ngilaba abakhona ukuthi ngo-December bakhone ukuyothengela abentwana iimpahla. Babe nemali eyaneleko bona bathenge iimpahla for abentwana namkha igroza ukudla ngendlini ngo-December begodu kuyakhona iyinto ehle khulu ngombana uyakhona ukonga imali begodu ungakhoni ukuthi uyidle.

Mawuvula i-akhawunthi lokha mawuyebhanga uyovula i-akhawunthi yebulungelo bafuna i-ID yeSewula Afikha namkha i-passport esemthethweni. Begodu bayakutjela bona mawuqeda ukuyivula kuba nemali ekosele bona ingene ngekhadini, ibe imali yekhadi.

Kuqakathekile khulu bona umuntu abe ne-akhawunthu ngombana esikhathini sanjena abantu abanengi abasafuni ukuyojama i-line ema-shoprite namkha eentolo, entolo zokuthenga ukudla bona bathumele imali. Begodu ukuthumela nge-akhawunthi sekulula sekuyinto elula khulu bona abantu bayenze leyo. Begodu i-akhawunthi ibalulekile ngombana mawuthola umsebenzi bafuna ukukufakela khona imali esikhathini sanje.

I-akhawunti yebhanga uyivula, uyakhamba uyebhanga noma kungiyiphi ibhanga bafuna i-ID namkha iphaspoti esemthethweni. Begodu uphatha nemali okukosele bayifake ngekhadini lakho begodu ujama ilayini ebhanga kuze ungene ngaphakathi uthole irhelebho olifunayo.

Imibuzo okukosele uyibuze ebhanga lokha mawuvula i-akhawunti ukobana ukobana jemde wenze isiqiniseko bona ibhanga oyekiyo isemthethweni begodu akusi ngilezi eziqola abantu. Begodu jemde ubabuze bona njengoba bayithatha imininingwane yakho, imininingwane yakho bayoyenzani begodu ukuyiberegisa ibhanga leyo kufuneka ini jemde neentengo zakhona, i-interest ikhamba njani.

Ibulungelo elifanele bona ulikhethe ulibona, ulibona ngokuthi jemde uqale bona ibulungelo lakhona i-interest yakhona ikhamba njani. Ibhadalwa malini, bafaka malini lokha mawubulunge imali, lokha mawufaka imali badosa malini bona, izinto okujemde uziqale lezo.

Ibulungelo liyivikela kuhle imali ngombana uyakhona bona imali uyibeke, uyibulunge begodu ukhone nokuthi ukhone nokuthi ungayikhiphi kuze kufike ilanga leli olibekileko wena bona uyolikhipha ngayo namkha uyoyidinga ngalo imali.